Amaxesha amaninzi ukutya okwenzelwe umngcwabo nalowo kutya kwenzele omnye umsebenzi akukho umahluko omkhulu, iba kukutya okufanayo. Umahluko okhoyo wenzeka apho kuhlelwe khona ubone ukuthi iitafile zibekwe ngolunye uhlobo, amalaphu eetafile angumhlobo. Njengomzekelo, xa kwenzeke into embi uyawubona amalaphu etafile nazo zonke iinto ezihombileyo mhlawumbi zibe mnyama ngoba kuxela ukuthi kwenzeke umngcwabo. Kanti xa mhlawumbe ilitheko lokuba lokuzalwa ayatshintsha amalaphu, kodwa ukutya akutshintshi kakhulu kube ngenye into.

Ukulotyolwa libakala elibaluleke kakhulu entombini kuba libakala elixela ukuthi intombi iyadlula kweli bakala iya kumgangatho ongaphezulu, umgangatho woba ngumama. Xa uyintombi kuziswa ilotyolwa kuwe kuthetha ukuthi uzawushiya umzi wakokwenu uyoqala umzi omtsha kwenye indawo ongayaziyo. Kulapho uzokhulela khona ufunde zonke iimpilo zalapha kuloo mzi njengoba uzoba ngowaphaya ubheka phambili.

Isikolo sinenxaxheba kakhulu kule nto intsha yokuba abantwana ulutsha luthande ukutshatshela ekuthetheni isilungu. Andiboni ngxaki kuloo nto kodwa thina singabazali sinalo igalelo ukuqiniseka ukuba akwenzeki oko silibale abantwana ulwimi labo. Yiloo nto ukuthi xa elapha ekhaya uqiniseke uba umntana uthetha ulwimi lakhe lenkobe eli alaziyo, nawe umfundise imvelaphi yakhe ukuba sisuka phi, azazi nezinye izinto zesiXhosa ukuze zibe njena kungoba kutheni. Kubalulekile ukuthi uzazi, uze uzazi izinto ukuba zinjena nje kwakutheni zize apho. Zikwenza ungalibali msinya okanye ungayilibali imvelaphi yakho.

Andinangxaki mna ngaloo nto yokuba bangavunyelwa ukuba bathethe iilwimi zabo xa basesikolweni, ndicinga uba loo nto beyitsho nje kungoba beyazi ukuthi bayaqala uthetha isiNgesi xa basesikolweni ngoba xa bangekho sesikolweni bathetha iilwimi zabo. Iyawuba buhlungu ukuthi kanti bephuma phaa esikolweni bazawuphinde bathethe isiNgesi xa baphumile. Andiboni ngxaki ke apho kodwa ke kubalulekile ukuthi ukuphuma kwethu phaa esikolweni sikwazi uthetha ezethu iilwimi ukwenzela uba singazilibali iilwimi zethu. Kuba kuthiwa ngesilungu practice makes perfect. Yiloo nto ke ngoku isilungu besenza phaa esikolweni kuthi ke bayazilolonga ukuthi bakwazi ukusikhuluma ngendlela eyiyo.

Ngelishwa elikhulu asisenazo iinkokheli zemveli kwiindawo endikhula kuzo, zazikhona ngelixa ndandikhula kodwa ngoku njengoba sendimdala azisekho. Ndiyaqonda ukuba iinkokheli zemveli zazisetyenzwe kakhulu, zazisetyenziswa kakhulu ngurhulumente wobandlululo okuye kwathi ngenxa yaloo nto abantu baphelelwa lithemba kuzo. Ngoku kube nzima ukuthi libuye elaa themba iba ngumnqandlolo ubone uba yileyo inkosi naleyo eseyithenjwa ngabahlali ngenxa yobona imvelaphi ukuthi babehamba norhulumente wocalucalulo ngelaa xesha lengcinezelo.

Ibinzana elithi rainbow nation lithetha into entle kakhulu. Eli binzana liqale ukusetyenziswa xa sasifumana inkululeko ngo-ninety-four. Kwakubonwa isizwe sethu sidibene sonke kungekho mntu umhlophe, kungekho mntu umnyama, kungekho mntu webala, kungekho Ndiya, singabantu abanye abadityaniswe yinto enye yobumbano ukwenzela uba sakhe uMzantsi Afrika omhle ophuhlileyo. Yiloo nto kwakuthiwa rainbow nation, sibumbene kungekho mntu umnyama kungekho mntu umhlophe, sidityaniswa kukwakha uMzantsi Afrika ophuhlileyo nolulutho oluluhle kubantu abahlala kulo.